Umalume kuningi asekwenzile ngaphandle kwasekhaya noma ngithi akagcini ngaphakathi ekhaya ukuba isibonelo esihle, kodwa nomakhelwane nomphakathi wonke uyalibona ushintsho ngenxa yakhe, uyalibona ushintsho emphakathini ngenxa yakhe, ngoba uyisibonelo esihle kakhulu kubafana abasakhula nasebethathe ukukhula asebephumele ebufaneni sebeya ebudodeni kuningi akufundisayo. Indlela yokuziphatha, indlela yokuhlonipha omunye umuntu onotho nongenalo utho indlela yokuphila emphakathini ukuhlonipha omdala nomncane, indlela yokuphatha abantu besifazane, indlela yokuhlonipha abantu asebekhulile abakhubazekile. Kuningi ziningi neziyalo zakhe ehlezi eyibhekisile entsheni.

Ngakithi nje kuvamise ukuthi kube khona umkhosi kodwa wokuthomba, kodwa uyaye uhlanganisa kakhulukazi laba besifazane abahamba umhlanga noma ngithi usiko lwaseNyokeni kwanongoma lapha beyakhona esilweni. Lapho izalukazi noma asebekhulile aba kulolohlelo beyala khona, ikakhulukazi abesifazane abasebasha bebatshela ngazo zonke iy'ngqinamba abazobhekana nazo njengoba bephuma ebuntombazaneni bengena ebuntombini bayayalwa kulo kulo, bayayalwa kule mikhosi ukuthi yiziphi iy'ngqinamba abazobhekana nazo. Uluphi ushintsho oluzokwenzeka emzimbeni yabo futhi kumele baziphathe kanjani ukusuka manje kuyaphambili.

Ave kubalulekile ukudansa noma ukunyakaza nje uma kwenziwa usiko laKwaZulu, noma kwenziwa imikhosi ethize nasezinkonzweni ngoba lokho kuvuselela usinga lokujabula noma lokubuyisa usiko lwethu noma loku kukhombisa intshisekelo ngalento sisuke siyenza ngaleso sikhathi. Ezinkonzweni nje uma ngikhumbula akugcini ngokuthi mhlawumpe kushunyayelwe noma kukhulunywe kuphela, kuyaye kuhlatshelelwe manje uma uhlabelela kuba ngathi unganyakaza. Lokho kwenza ukuthi uphaphame. Nobethi udabukile mhlawumpe umqondo wakhe ujulile kwezinye iy'ndawo kodwa kuyambuyisa ukunyakaza. Akwazi ukuphuma kuloyo mqondo. Abhekane nqo nokubasenkonzweni kanjalo nase mcimbini-ke naso sikweni kukubuyisela amandla wakho mhlampe noma ingqikithi yakho ukuthi wena uvelaphi, ungubani wena.

Imidanso eminingi efana nendlamu noma ingoma, imidanso lena engakuthiwa noma isishintshile njengamanje ngenxa yokuthuthwa kwezimo kodwa isukela emuva KwaZulu, la siphuma khona ngey'nkathi zoShaka noDingani noSenzangakhona. Wonke amabutho ayephila ngalesa sikhathi ayekuthokozela kakhulu lokhu ukuthi kube nengoma kube nani nani. Yingakho ukuthola abanye ingoma bey'shaye ngisho ematohweni la besebenza khona yingoba kusuke kuvuswa usinga lemvelaphi yethu noma lasiphuma khona emuva. Ave-ke kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu ongumZulu akwazi ukuthi axhumane nosiko lwakhe ngale ndlela.

Yebo, ngikholwa ukuthi ukhona futhi mkhulu umehluko phakathi kokudla okuthengwa esitolo nokudla okusuke kukhandwe ekhaya noma kutshalwe noma kulinywe ekhaya. Lokho okusuke kulinywe ekhaya usuke unesiqiniseko sokuthi kwakulinywe ngasiphi isikhathi futhi kuvuthiwe ngendlela ekanjani ngoba into osuke uyibonile ilinywa futhi ilinywe phambi kwakho. Kodwa lokho okuthola esitolo awuyazi indawo ibitshalwe kuyo noma bekulinywe kuyo, awazi kwaku kuvunwe ngasiphi isikhathi awukwazi ukuthi sekugeziwe ngani, kwaxutshwa nani awazi noma kujoviwe noma kwenziwe njani ukuze kumile kodwa lokho osuke uzenzele khona ekhaya unesiqiniseko sokuthi ukuthi kwenzakaleni ngakho futhi sekunesikhathi esingakanani kwavunwa ya.

Ave kubalulekile ukuthi uma uyala usingaye noma owesilisa osemusha ophuma ebufaneni eya ebudodeni ukuthi ungalikhohlwa elokuthi ngoba esephuma engena kulesi sigaba, akusho ukuthi usezoba isoka lamanyala lapho ezoziphosa khona kwabesifazane nganoma iyiphi indlela ngoba akusafani manje nanjengakuqala, lapho owesilisa ebenza nje noma ikanjani izifo seziningi. Indlela yokuziphatha sekumele ishintshe, indlela yokuphatha umuntu wesifazane ibalulekile ngoba umuntu wesilisa umayesekulesi sigaba uvele nje acabange ukuthi sekumele azixhaphazele lapha kwabesifazane, kanti isikhathi asisenjalo manje namaphoyisa abhokile emnyango.